Ke akanya gore go santse go na le dikgwetlho mo dipalameng tsa rona, ka gonne dipalangwa tsa go tshwana le ditekisi ga di na gore batho ba ba nang le bogole ba ka palama sentle, thata-thata batho ba ba nang le bogole ba maoto. Dithekisi tse dingwe di ko godimo thata ga ba kgone go ka palama sentle, ga ba kgone go ka thusega. Go tshwana fela le dipalangwa tsa batho ba ba sa boneng, le tsone tlamehile batho ba teng, di tokafadiwe ka go ba fa dipalangwa tsa bone kgotsa le bone ba nne le moo ba kgonang go ka tshwara teng ga ba palama, go tshwana le ditekisi. Tsa digole tlamehile ba di baakanye , tse tsotlhe thata-thata mo ditekising le dibese.

Ka nako ya Corona, dinaga di le dintsi di ne di le mo mathateng. Di ne di a tlamelwa ke go ka batlana le phodiso ya bolwetsi bo ne bo re tlhasetse ba Corona. Batho bangwe ba ne ba dirisa di, ditlhare tsa Setswana, batho bangwe ba ne ba dirisa ditlhare tsa Sekgowa, e leng di-vaccine, di-Pfizer, mme ke tshepa e le gore di thusitse thata ka re bone gore lefatshe le ne la sireletsega le gore le Corona, e ne ya ya kwa tlase ga go fediwa go ka ntshiwa yone vaccine-e eo. Batho ba ne ba kgona go fola ba le bantsi-ntsi, batho ba bangwe ba ne ba tswa le, ba nna sentle ya ka nou lefatshe le le shapo.

Dijara tsa go thoma go ka amogela madi a pension-e ke sixty. Ke akanya gore di dirilwe ke se re se bitsang life expectancy ya mo country-ing ya rona. Bathomile pele ka go ka sekaseka gore batho ba mo country-ing ya rona ba tshela go fitlhela ka jaar-a tsa kae, ba bona thata gore ga ba ntse ba etse dipalo, di-jaar-a di ba fa, di ba bontsha gore batho go thoma ka sixty ba tlhokafala kgotsa ba tla be ba sa kgone le go ka bereka sentle. Yanong ba bona gore ba tlhope di-jaar-a tse, go thoma ka sixty go ya ko godimo, ke yone jaar-a ya gore o ka thoma go amogela di-jaar-a, ditšhelete tsa batho ba ba golo le go ka tlogela mmereko wa gago.

di-clinic-e le maokelo a setšhaba a tletse, motho a gateletswe thata, ke ne ka tabogela ko ditoropong, ko di-pharmacy, ke ya go reka molemo o tlhokagalang, gore o ka nkalafa bolwetsi bo ke nang le bone kgotsa wa bo isa ko tlase gore ke tsamaise nako ya go ka ya ko di-clinic-ing ga di butswe. Gape ga pharmacy le yone e sena molemo o, ke itlhobogela ko go tsa dingaka tsa Setswana kgotsa ngaka tsa setso, go ka ntlhalosetsa gore bolwetsi bona e ka ba e le eng, kgotsa molemo wa Setswana o nka o nwang gore o ka dira gore bolwetsi bo ye ko tlase e ka ba e le bofelong, le teng go na le go thusa go fitlhela gore nako e ka tsamaya gore ke kgone go alafega.

Dilo tsa go tshwana le go tlala, dilo tsa go tshwana le go tlhoka dipilisi, ke tsone di etsang gore go nne le pharologano. Ko clinic-ing ya private-e, go dula go na le melemo, go dula go na le dilo tse di ka go thusang le, le baoki, ba dula ba le teng ka nako tsotlhe. Clinic-e ya mmuso kgotsa ya batho botlhe, e dula e tletse, e dula e short-a melemo, e dula le dingaka tsa teng, kgotsa bomme ba ba thusang, ba goga maoto ba sa batle go ka thusa ka nako, ka gore re ba ntsi-ntsi. Yanong maar-e, ko dikokelong tsa private-e, o kgona go ka thusiwa o le one-e, o kgona go ka thusiwa le le babedi mare sengwe le sengwe se teng le fa go tura.

Fa ke le mo seemong se, ke ne nka ba bolelela nnete ya gore nna bathong, ke ne ke re ke fodile, jaanong ka ga ke a fola, ke kopa thuso. A ka la mpona gore ke gateletswe thata, ke tlhoka le thuso ka potlako. Ga ba sa batle go nthusa, ke ne nka tsamaya ke ya go ba report-a, ko Department of Health, gore ba palelwa ke go ka bereka mmereko wa bone sentle. Ga ke fetsa, ke ne ke tla ikela ko kalafing ya private-e, go ka tla go ka nthusa, ka gore ke gateletswe thata nka tswa ka tlhokafala nako nngwe le nngwe, kgotsa ka se fole.

Ga o na le mogare wa HIV tlamehile o itlhokomele ka metlha e yotlhe. Go na le tse tlamehileng o di dirise, go na le tse o tsamaileng o sa di dirisa, ke ka gore tse dingwe di ka go gakaletsa bolwetsi, tse dingwe di ka go etsa botoka, tse dingwe di ka etsa gore o tshwaetse molekane wa gago. Go botlhokwa ka nako tse tsotlhe, gore o shebe gore o dirisa tse feng le gore ngaka ya gago e go tlhopele, e go shebe, e go netefaletse gore o tshwanetse ke go dirisa tse feng le gore masole a mmele a gago, a dumelana le tsefeng ka nako tse tsotlhe, gore o dule o le mo mmeleng o siameng, gore o dule o, o sa gatelelwa ke bolwetsi thata-thata. O tlamehile go ka itlhokomela ka nako tsotlhe le go ja sentle.

Ditlamorago di ne di le dintsi-ntsi. Re ne re a bona batho ba bangwe ba lwala, batho ba bangwe ba ne ba hupelwa, batho ba bangwe ba ne ba wa, batho ba bangwe ba ne ba gotela, batho ba bangwe ba ne ba, ba sa ikutlwe sentle. Go ya ka nna, gaise ke itemogele sepe mo mmeleng, maar-a ke ne ke bona ba le, ba masika le ditsala ba ne ba na le mathata, a go tshwana le a ntse ke a bua, a go ka hupelwa, a go ka tsewa le ke sedidi, a go ka tlhatsa, a go ka se je sentle, e le lone leroborobo la COVID le ne le tlisa mathata a o, a go ka tlhabiwa ke lemao.